Kukobana bafundise abantu abantwana online ukuthi nanoma akuphi, nanoma abhizi ngani angakghona bonyana afunde, aqhubekele phambili.

Ukubonyana bahlale bahlangana bahlale bahlale bafundisana naseenkundleni zokuqhumana so kube lula bonyana bathole ifundo ebayidingayo ukobanyana babalethele izinto ezihlukahlukeneko ezingayenza bonyana kube lula bonyana bafunde.

Iye, kungasiza khulu ngombana kungayenza bonyana kube lula for abantu abangazi isikhuwa, bangakghona ukuthi bafunde ngelimi lemakhabo.

Ngokobanyana bawaberegise nawo eenkundleli zokuqhumana nofana koke la la wesikhuwa aberega khona abawaberegisako, bafake wesikhuwa nawo bawafake ukuthi umuntu ongazi isikhuwa akghone ukufunda.

Mavidiyo kungaba mavidiyo ahlekisako, mavidiyo afundisako, mavidiyo a-enthatheyinako la afana nama-movie amavidiyo anjalo kodwana amavidiyo amanye la a-sensitive mhlambe lapho balimazana khona akavumeleki.

Abomabonwakude alikho ngombana eish kuzokubhala kuzokubhala, woke umuntu sekaberegisa ifowunu, sekaberegisa umaliledinini.

Ibasiza khulu ngombana ibayenza kube lula, bonyana babonakale online.

Ukuzithabisa kulokha mawuzinikela ithuba lokobana wenze noma yini ofuna ukuyenza ngesikhathesi so kuhlukile khulu

Kukobanyana babe connected.

Imidlalo irhelebha khulu ngombana yenza kube lula bonyana abantu bathole, woke umuntu athole umlayezo bonyana izinto zikhamba njani.

Kobana abavumi bamaNdebele abayijwayeli i-YouTube le so iingoma zabo abazifaki khulu bona mhlambe ukuthi

Iyakghabhudlha khulukhulu khulukhulu le, khulu ngombana eish usathi usabukele kamnandi, usa-enjoy ividiyo then naso-ke ivele

Awa, mina ayingiliyi, ayingiliyi

Awa, into engasiza kubonyana mhlambe abe namafowunu amabili, Android ngombana i-iPhone vele yoke into yayo idinga imali.

Esikhathini sanje akavumeleki ngombana vele imivumo le, abanye ubutsotsi

Iye, imali bayenza nangokuthi bababhukhe norho bayenza ngeendlela ezinengi khulu.

Iye, igcina ibhadalela for khona lokho ukuthi abantu abanengi babukele.

Ja, ikinga ezinye iinkundla zokuqhumanezi khulu ngemali azikho lula njenge-YouTube kodwana ku-YouTube if ingomakho

Kula ekwamele uyisayinise khona, solonkana ingoma ibhalwe ngegama lakho then idla phasi.

Awa, mina ngilalela woke umvumo nje, engizwa bonyana ngirhalele ukuwulale langelo ngilalela wona.

Libiza imali ephezulu ngombana idatha liphela msinya khulu nanoma ungathenga lemalini.

ngombana liyenza kube lula bonyana umuntu aberegise ifowunakhe aqale nofana ahlolisise ngakho koke afuna ukukwazi, limrhelebha khulu idatha.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo lawo nawuwabukela idatha kulapho lidleka khona kodwana mawuthumela umlayezo, uthumela umlayezo kwaphela ulindele bonyana bakuphendule.

Into elula umuntu angayenza kukobana lokha nakaberegisa ifowunakhe nofana mhlambe nakangasayiberegisi, avale idatha kuzokukghona ukuthi kube lula bonyana idatha lingapheli msinya nofana lingadleki angakaliboni.

Umuntu makaphelelwe lidatha kuba nzima bonyana ifowunakhe ayiberegise ngombana malanga la zoke izinto ezingefowunini zizokudinga idatha.

Kuneendlela ezihlukahlukeneko bonyana ungathenga idatha. Ungalithenga mhlambe ngefowuni, ngomaliledinini wakho nofana ungaya ngeentolo ungene, uthenge idatha kuhlukahlukile ngendlela abantu abathenga ngalo idatha.

Lamadatha ngapha eSewula Afrika lihlukahlukile, kuya ngokobana Uberegisa Uberegisana nayiphi ikhamphani ethengisa idatha ahlukahlukene wona amadatha la ukuthi ufuna wena elinjani, ufuna ongaliberegisa ebusuku nofana emini or ongaliberegisa inyanga yoke nofana iveke yoke begodu ngiyiphi ikhamphani oberegisana nayo yeentathapheke, bona yi-MTN nofana yi-Telkom.

Kufuneka bonyana libize inani eliphasi nalithengwa bentwana beenkolweni ngombana abentwanaba ababeregi nofana abanayo imali yokobana bangathenga idatha qobe nenyanga nofana neveke. Ngibona bonyana kungaba lula bonyana balithenge idatheli ngombana liyadingeka ngeenkolweni, kungabalula balithenge ngamashumi amahlanu.

Idatha le-cellular ekungilo leli ongalithenga ngeentolo kuphinde kube nedatha le-Wi-Fi fi ekungilelo ebalingele for ama-router.

Mina ngikghona ngokobana lokha mangingaberegisi ifowunu yami nofana ifowunu yami nayiphelelwe lidatha, ngiyakghona bonyana ngifunde iincwadi efowunina, ngineencwadi.

Kungombana ngendlela zokwakhiwa nemithetho eSewula Afrika.

Mina ngilonga ngokobana lokha nangingaberegisi ifowuni yami, ngivale idatha bonyana lingadleki ngaphandle kwami.

I-network ikhamphani enedatha elibiza ngconywana ngingatjho bonyana i-Telkom.

Ziinkundla zokuthintana ezidla idatha khulu.

Iye, likhona engilaziko elithandwa nangaphetjheya.

Nangokobana umbona ngokobana koke lokhu ahlangabezana nakho alinge bonyana anqobe anqobe ekugcineni.

Kukobana bambona ngendlela ebekayidlala ngayo efilimini, bayithandile.

Ngibona kuyiqiniso khulu lokho ngombana ezinye izinto ebeziyenziwa emafilimini, abanye bayakghona bonyana bazenze mbamba.

Iye, kuyabadima khulu,

Mina ngibukela ku-inthanethi ngombana kulula bonyana ungabukela noma ngiyiphi ofuna ukuyibukela.

Yindlela yokobana ngibukele ku-inthanethi.

Ifilimu engeze ngalilibala ifilimu ebalibiza ngokobana yi-The Hunt ngombana ifilimi lela lingifundise okunengi khulu begodu bengacabangi bonyana.

Nami nguye tle unobangela ongenza ngiwathande amafilimu.

Mina ngithanda amafilimu apholileko, apholileko begodu angafaki inkeyiti khulu.

Iye, asabukelwa khulu khulu khulu khulu

Phasi zombelele yi-chess chess.

Ngombana imidlalo ihlanganisa amazwe la woke.

Iye, lokho kungenza bonyana abantu bangasaya eenkundleni ngombana lokha mawubukele ngomaliledinini kuyafana nalokha useenkundleni.

Mina ngithanda ukubukela ngomaliledini.

Mina ngifuna ku-inthanethi.

Kobana umdlalo udlale bunqopha ngaphambi kobana ube ku-inthanethi.

Awa, lona idatha iyaliqeda.

Kukobana umaliledinini mncani bafuna ukuwubukela endaweni ebhederenyana ekhudlwana nofana bunqopha.

Yenza ngokobana abantu bafuna ukubheja ngobunengi lapho-ke ke.

Iye, anikelwe amalungelo afanako ngombana malanga la woke amalimu bayawakhuluma

Awa, angikwenzi lokho.

Isiza ngokobana nangabe kunabantu abangakghoni ukukhuluma ilimi elikhulunywako, bangafunda lapha bonyana kukhulunywa ngani.

Ibumbanisa ngokobana lokha masidlala mhlambe namanye amazwe, kwamele ukuthi sibe soke sikghone ukujamela ilizwe lethu.

Ilwazeli balithola kwabantu kunabasetjhi ababerega ngakho khona lokho, kobana basazise.

Kwamele abe nekghono lokwazi ukukhuluma phambi kwabantu.

Iye, kungakghonakala.

Yethu yiNkosi sikelela, iculwa ngaphambi kobana kudlalwe umdlalo.

Azosiza ngokobana abantu bazokwazi nofana bazokufunda ngamalimi lawo begodu azohlala akhona ngaso soke isikhathi.

Ngombana azisafani nezakade ngombana azisenziwa ngendlela ebeyenzwa ngakho lokha kwakade.

Mina ngithanda umvumo we-Hip-Hop ngombana uyangijabulisa ngehliziyweni begodu upholile.

Umvumi engimuthandako bambiza ngokobana ngu-Drake ngombana ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela asifundisa ngakhona eengomeni zakhe, kunengi asifundisa khona.

Ziingoma leza ezazidlala lokha masisakhulako ngombana ziyasikhumbuza indabuko yethu kobana sibuya kuphi.

Libiza imali ephezulu ngombana liphela msinya khulu.

Ngombana liyenza kubelula bona ungafumana noma yini ofuna ukuyenza ngedatha. Nawunedatha kulula ngefowunu akufani nalokhu ungana idatha.

Ukubukela amavidiyo ngombana ugcine sewuzikhohlwa lokha nawusabukele amavidiyo.

lokha nakangaberegisi ifowunakhe ahlale avala idatha. Angalibali ukuhlala angavali idatha.

Akasakghoni ukungena kwamanye ama-App. Ayavaleka angasakghoni ukwenza izinto zakhe kuhle.

Bakghona ukulithenga nge-App yebhanga nofana ungalithenga esitolo.

Idatha lapha eSewula Afrika liyahlukahlukana. Kuya ngokuthi ufuna linini begodu uberegisa i-network enjani.

Libize amanani aphasi ngombana abentwana besikolo baligidinga khulu ukudlula abantu abadala begodu ababeregi.

Kunedatha lebusuku kunedatha lasemini begodu kunedatha le-App olithengele lona kufana ne-WhatsApp.

Mina ngiyakghona ngokobana ngizilibazise ngokufunda iincwadi ngikhohlwe ngefowuni.

Kungombana umnotho weSewula Afrika uphasi.

Ngokobana nangingaberegisi ifowuni ngilicime idatha.

Kungconywana khulu nawulithenga ngobunengi.

Ungalithenga ngebhanga ungene ku-banking App yakho. Lapho uyakghona ukuthi uthenge i-prepaid data nofana ungaya esitolo ubatjele ufuna idatha. Bazokunikela, bazokubuza bona uberegisa yiphi i-network

Kunelithatha ilanga, nelithatha inyanga. Lihlukahlukile nelithatha imvekana.

Umukghwa loyo ungaqeda ngokobana bathi idatha nawulithengako alizipheleli.

Ngokujwayela ngokuzijwayeza bona uphatha imali.

Iye, lilisizo elikhulu ekubafundini ngiyavuma ngombana kuyabarhelebha ngezinto zesikolo.

Yitheknoloji le engakabi rerhe rerhe rerhe engakalungi. Engakabi rerhe esafundwako.

Ingasiza ngokobana yenze kubalula for abafundi bona bafunde begodu bazi ngezinto zoke ephasinapha.

Ingabasiza ngokobana kubelula bona ibarhelebhe ngezinto ebazidingako.

Ngombana izokurhelebha ukuthuthukisa umnotho.

Lokha umuntu nakafunda ngefoni ngendlini.

Bona iberegisa ngokobana kube nama-group lapho amatlasi. Wamatlasi ebafundisana ngayo yoke into noma umntwana angendlini ekhabo. Angakghona bona abuze bona into eso siyenza njani kube lula bona bafundisana.

Kungasiza khulu lokho.

Kukobana kube nama-program lapho khona bazokhuluma ilimu lesikhethu.

Mavidiyo ahlekisako afundisako Manengikhulu ahlukahlukeneko kodwana amavidiyo azo we-violence wokulimazana kwabantu akabukeleki.

Awa ikusasa likamabonwakude lona likhona ngombana, ngomba nje sebayenze umabonwakude abambiza ngokobana yi-smart TV. Lapho khona ukghona noku-Google, uyakghona ukwenza lokho nangomabonwakude.

Bayibiza ngokuthi batjho yiYizo Yizo.

Ubonakala ngokobana nguye osiza abantu, nguye owenza yoke into elungileko.

Kungombana ngendlela alingisa ngayo kuhle khulu. Sebabona ngathi nasepilweni yamambala unjalo.

Ngalokho ngibona bona kwamele lokha nabenza ifilimu, bangenzi into eyenzekako epilweni yamarerhe.

makhulu ngombana woke umuntu. Akukho lula akufani, akufani nalokha bathi uthenga idatha kwaphela. Abanye abantu abakghoni nokuthenga lona idatheli.

Mina ngizibukela ku-inthanethi ngombana i-TV, umabonwakude wakwami awukghoni ukungibukelisa amafilimi.